Ho bohlokwa haholo hore re le ma Afrika Borwa re pheelle ho boloka dijo tsa rona tsa setso. Ka ho etsa jwalo, re etsa hore meloko ya hosane bana ba bo rona le ba tlang, ba tsebe hore re na le dijo tsa rona tsa setso, mme le bona ba tle ba di phehele bana ba bona ho boloka setso sa rona, ho boloka nalane ya rona le hore baeti ha ba tlile naheng ya bo rona, ba kgone ho utlwa hore na re phela jwang, re ja eng, re di pheha jwang.

Ke nahana hore batho ba tsamayang metseng ba ya ditoropong, ba tshepile hore toropong batho ba bangata, mme ha ba bula dikgwebo di tla kgona ho tsamaya le batho ba tla kgona ho ba tshehetsa mme kgwebo tsa bona di etse tjhelete. Ba bang ba bone bona ba tsamaiswe ka tlasa mabaka a fapaneng ho ba haufi le dikolo, dipetlele le ditshebeletso tse ding tsa mmuso tse siko metsaneng ya rona e menyenyane, mme ka ha batho ba dibakeng tse haufi le ditoropo ba le bangata, hona ho bolela hore ha o bula kgwebo, e tlo tsamaya ka pele, mme e tlo dula e sebetsa ka ha batho ba tle ba dula ba le teng sephethephethe se le se ngata.

Nna diphoofolo tsa heso di se di le ngata haholo di fumane sebaka moo di phomotsang teng, nka di batlela mohlokomedi kapa ona modisana ya tla dula le tsona ka nako tsohle. Motseng mona mo ke dulang teng ho na le sebaka se bitswang motebo, ke moo batho ba nang le diphoofolo tse ruilweng ba di behang teng, di ya hlokomelwa, mme sa bona ke hore feela ho lefa batho bano ba ba hlokomelang diphoofolo le ho di isetsa dijo mohlang di hlokahalang. Hona ho boloka hore boshodu ba diphoofolo bo ye fatshe, batho ba se ke ba tletleba ka hore diphoofolo di ya ba senyetsa ka hara metse le hore ditsela tsa rona di dule di le hantle di se senyehe ke diphoofolo tsena ha di pula di nele ha di tswa bo dinaheng, di tla mahaeng.

Tjhehe, ha ke bone rona batjha re na le tsebo e ngata ka setso sa rona, ebile ha ke bone re etsa matsapa a hore re tsebe ho lekaneng mabapi le setso sa rona, hobane boholo ba nako re dula re shebile bophelo ba kantle ba makgowa, re shebile ditso tse ding tsa batho ba bang, mme ha re rutwa ka ditso tsa rona mahaeng, re re ke ntho tsa kgale. Hona ho re lahlisitse haholo ho e leng hore ha re kgone ho bona ha re etsa ntho e mpe ho ya ka setso kapa e ntle, ebile boholo ba rona ha re sa etsa le mesebetsi e ne e etswa ke bontatemoholo le bonkgono ba rona ya setso se re tlohelletse re re ha re sa e etsa, ke ntho tsa kgale. Ke ka hoo, o tla fumana boholo ba nako re sa tsebe mo re hlahang teng le mo re yang teng.

Motjeko o keo ratang haholo wa setso sa ka ke mokgibo le mohobelo. Ke hotse nkgono wa ka le borakgadi ba ka e le batho ba ratang ho kgiba ka tlung, mme ba ne ba re ruta ho kgiba ho sa natse hore o ngwana wa moshemane kapa wa ngwanana. Mohobelo ona ke ne ke o rutwe ke ntatemoholo wa ka ke sa le ngwana, hana jwale tjena tseo tse pedi ke kgona ho di etsa, e ntse ke leka ho ithuta yona ke mokorotlo. Mokgibo ke rata ha o bapadisa mahetla, ho ba ke yona hoo ke o tsebang haholo, mme ke ona o ko tsebang ho fetisa mohobelo le ditolobonya kea di tseba.

Ke bona e le maikarabelo a morabe ho ya ka nngwe ho boloka le ho haha metse e bolokang setso sa bo bona. Morabe nngwe ka nngwe ha o ka kopana, wa etsa motse moo ba tla boloka setso sa bona, dintho tsa bona tsa setso tse ba di sebedisang le nalane ya bona ya setso teng, hoo ho ka ba thusa hore setso sa bona se dule se phela. Mme ebile ke bona e le tokelo ya rona kaofela ba phelang naheng ya ha bo rona, ho rutana ka hore re na le ditokelo tse lekanang kaofela ha ho na ya fetang e mong ka ditokelo.

Ke bona mmino wa hana jwale, o sa tshwana le wa sekgalekgaleng ebile o se na manoni jwalo ka ona. Mabaka a etsang ke bolele jwalo ke ana, mmino wa hana jwale ha o sana molaetsa jwalo ka wa pele. Wa hana jwale mmino o bua ka batjha ba nwang jwala, ba tsamayang bosiu, o bua ka banana, o bua ka ho tsuba dithethefatsi, o bua ka bophelo ba bosiu, o bua ka ntho tse mpe kaofela tse etsahalang lefatsheng mona ebile wa di hlohlelletsa. Ha mmino wa sekgalekgaleng ona o no bua ka hlompho, ka kgodiso ya bana, ka ho tshwara lelapa, ka lerato, ka ntate Modimo, ka kamohelo le tsohle tse ntle. Empa ha e le hana jwale mmino ona o wa re kgelosa, ho ba ha o bua feela mmino wa hona jwale o lla, o so bua ka ho tsamaya menate, ka ho nwa le ho etsa ntho tsena kaofela tsa lefatshe tse sa lokang.